Into enothi ibangele abantu abadala bathandabuze ukufuna unyango kule mihla apha eMzantsi Afrika ndicinga ukuba yinto efana nokungahoyeki kakuhle kwizitili zoncedo, iindawo ezinjengezibhedlele. Uhoyo luthanda ukuba lungabikho kakhulu ebantwini abadala. Enye into mhlawumbi ngamanye amaxesha iindawo zonyango zabantu abadala ziye zibe kude kakhulu, loo nto yenza abantu abadala bonqene okanye bangafuni ukuye bayofuna unyango kwezi zitili zonyango.

Mna ngokoluvo lwam ndifuna ukuthi ndiyangqina ndiphinde ndingangqinelani noluvo oluthi abantu abadala baxatyisiwe ngokufaneleyo luluntu. Loo nto indenza ndiyithethiswa kukuba uye ufumaniseke ukuba abantu abadala ngamanye amaxesha bazifumana bengahlonitshwa ngendlela abafanele ukuhlonitshwa ngayo luluntu ngenxa yezizathu ke ezinintsi. Enye ke into ndifuna ukuthi abantu abadala baye ngamanye amaxesha bajongelwe phantsi lulutsha naluluntu olufanele ukubahlonipha.

Mna ngokokubona kwam ndingathi ewe, imali lena yenkamnkam evela kurhulumente inako ukunceda apha ebantwini abadala ekukhathaleleni impilo yabo. Kodwa ke ndiphinde ndithi inceda kodwa uncedo lwayo luphela esithubeni ngoba abanye abantu abadala baye badinge uncedo olungaphaya ngenxa yeemeko ke neemeko ezahlukileyo. Loo nto ke iphinde ibuyele kule mali incinci. Abanye abantu abadala baye bangakwazi uncedakala ngenxa yeemeko zabo ezahlukileyo nezigulo ezithile ezidinga izikhuntyu nezikhuntyu zeemali ezinkulu.

Mna ke njengamntu okhathalela umntu omdala okule meko akuyo, amanyathelo endithi ndiwathathe kukuqinisekisa ukuba ndiyakwazi uba ndimgade ndimjonge maxa onke kuyo yonke into ayenzayo. Ndiyakwazi uba ndithethe naye sincokole, sithethe sivisisane naye akwazi ukuba andithembe akwazi ukundixelela xeshikweni edinga into noba yintoni na. Xa edinga ukuya ngasese akwazi ukuthetha nam ukuze ndimncede ukuze afikelele ngasese. Ndiya kumjonga ke maxa onke ndiqinisekise ukuba akukho nto ayidingayo nangeliphi na ithuba.

Mzali, isikhalo sakho sivakele kwaye nam ndiyakucingela ukuba le nto uyithethayo noko yinto enokuba enokuthi yenzeke. Into endizawuthi ndiyenze ke kukuhamba ndikhangele amaziko afana nala uthetha nangawo, ndihambe ndiyokuphanda ndifumane ingxelo ukuba ihamba njani into yokuba sikukhangelele indawo kwamaziko afana nalawo. Ndiyawuphinda ke ndibuyele kuwe xa sendifumene ingxelo ukuba siza kwenza njani ukuze ufikelele kulaa maziko uwafunayo. Linda ke wena ndizawuphinda ndibuyele kuwe.

Ekuqapheleni kwam ukuba ugogo lona amayeza akawathathi ngexesha elifanelekileyo inyathelo lam lokuqala ekuncedeni ukuze akwazi ukuba ayenze loo nto, ingaba kukusebenzisa imfonomfono yakhe okanye ndimkhangelele imfonomfono apho ndiza kuthi ndisete amaxesha akhe afanelekileyo wokuthatha amayeza wakhe. Ndiza kuseta ke apho kwimfonomfono leyo izinto ezizizikhumbuzi ezizawuthi zimkhumbuze ngamaxesha wakhe wokuthi makatye amayeza wakhe. Loo nto leyo ndicinga ingamnceda kakhulu ukuze akwazi ukuthatha amayeza ngexesha elifanelekileyo.

Dade wethu, okokuqala xa sijonga sonke sixakekile. Loo nto ke ithetha ukuba akukho mntu uzawuthi akwazi ukujonga umama ngamaxesha onke. Kwaye umama xa simjongile uyamdinga umntu oza kuthi amkhathalele amjonge ngamaxesha onke ngenxa yemeko le yakhe. Ayizukusincedisa ke into yokuba singamthathi simse kwindawo efanelekileyo enowuthi imncedise apho singakwazi ukufikelela khona thina. Sonke sixakekile, loo nto ke ithi ukuba asimsi apho azawufumana uncedo akanawuncedakala. Ndiyacela ke, ndicela simse kwindawo efanelekileyo.

Ngokokucinga kwam, mna ndicinga ukuba eyona nto yenza abantu bangafuni ukusa abazali kwezi ndawo kwiindawo ezifana nezo yinto yokuba abantu bonqena laa nto yokuba abayazi ukuba umzali lowo uzawube ekhathalelwe ngubani kwaye uza kuba ejongakele ngohlobo olufanelekileyo na. Ngoba ke kaloku aba bantu bazawuthi bakhathalele umzali kuloo ndawo leyo ngabantu abangamaziyo umzali ukuba uphila njani kwaye ayingabo abantu azalana nabo. Loo nto ke iye iyenze umntu athandabuze ukusa umzali wakhe kwabantu abangamaziyo.

Ngokokucinga kwam, eyona nto inokuqinisekisa ukuba imali akayisebenzisi etywaleni kuphela kukuyithathela ezandleni zam ndimnike leyo ayidingayo imali ngexesha ayidingayo ngayo. Kwaye ndikwazi mna ngokwam ukuyomthengela izinto ezi azidingayo. Ndingamniki yonke imali ngoba kaloku andizukwazi ukuba ndimlawule xa imali yonke seyingakuye. Loo nto ke ithi ndingazama ukuba ndiyithathele ngakum, ndimnike ngezavenge ukuze ingasebenziseki ngehlobo eligwenxa.